Go kopa kadimo ya motho ka namana go akaretsa go tlhopha mo adimi. O tlhola gore a o tshwanelega le go romela kopo. Dintlha tsa konokono di akaretsa maduo a sekoloto. Lotseno le selekanyo sa sekoloto le lotseno. Dikotsi di akaretsa go kokoanya dikoloto dikelo di kwa godimo tsa morokotso le ditlamorao tsa maduo a sekoloto. Dikadimo tse dingwe di elana ka kamogelo e e bonako le diphitlhegelo e entsi, mme di tla dikelo tse di kwa godimo tsa morokotso le di tuelo.

Go kopa tiro ya kadimo ya motho ka namana go akaretsa go tlhopha mo adimi, go tlhola gore a o tshwanelega le go romela kopo. Dintlha tsa botlhokwa di akaretsa maduo a sekoloto le lotseno. Ka dikotsi tse di jaaka go kokoanya dikoloto le dikelo tse di kwa godimo tsa morokotso. Dikadimo tse dingwe di neelana ka kamogelo e e bonako mme di tla ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo le dituelo.

Letlole la insurance ya botlhokatiro UIF, mo Aforika Borwa le balelwa jaaka two percent ya tuelo ya kgwedi le kgwedi ua modiri, e e kgaogantsweng ka go lekana magareng ga mothapi le modiri, one percent mongwe le mongwe. Moneelo o lekanyeditswe go three thousand and thirty thhree ka kgwedi. Letlole leno le thusa badiri ka madi fa ba ka tlhoka tiro, fa ba belega ba godisa ngwana le fa ba lwala.

Akanyetsa go beletsa dipoloko tsa gago tsa stokvel mo mo di account-ong tsa polokelo tse di nang le dipoelo tse di kwa godimo. Dipeeletso tse di thomameng matlole a mmaraka wa madi kgotsa di unity, di trust-e go godisa madi a gago. Dira diplatlisiso buisana le mokgakolodi wa tsa madi mme o simolole ka dilo tse dingi go fokotsa dikotsi le go fitlhelela ya gago ya tsa madi.

Fa o tlhopa account-o e enang le morokotso o o kwa godimo, akanyetsa dikelo tsa morokotso. Makgetlho a go kopanya ditlhokego tsa bonye ja tekatekano. Di tuediso gotswa madi kotsi le inshorense ya FDIC peeletso ya gago le ya gago tsa madi, go itshokela dikotsi le nako ya go dira tshweetso e e nang le .

OPT lefoko la sephiri la nako e le nngwe ke gato ya tshireletso, khoutu e e thomologileng e e sa romelwang mo founung kgotsa mo email-ing e netefatsa ditirisano le go thibela pitlhelelo e e sa letlelweng e eketsa le gale eketsegileng la tshireletso bakeng sa di transaction-e tse bohlokwa.

Fa malome a ne a tsenela Forex nka botsa ka mekgele ya gagwe le go itshoka dikotsi. Ke tla motlhagisa ka dikotsi tse di kwa godimo le go sa tlhomamang ga dilo, ke tla gasolokwa ko dira diplatlisiso tse di tseneletseng le nna ke lo botlhoko kgatlhanong le di tatlhegelo tse di bonalang tsa madi.

Go nna le kitso ya tsa madi i thute dilo tsa ditšhelete tsa batho. Tlhaloganya melawana ya karata ya sekoloto. Nna ona le kitso ka ga dikumo tsa matlole go thusa ba bangwe ka di karata tsa credit-i. Tlotla ka maikarabelo le di tlhokego, tlhalosa mesola le dikotsi, rotloetsa tiriso e e nang le maikarabelo.

Sediriswa sa gontsha madi a mantsi, mesola go elela ga madi ga . E laola diphatlha tsa kelelo ya madi. Dituelo tsa maswi tsa thibelo go tlhoka mesola dikelelo tse di kwa godimo tsa morokotso, kotsi ya sekoloto dituediso tsa tlaleletso.